Beka itreyi efrijini kwaye uvumele imarineyidi yenyama kwispayisi kunye neviniga yomxube malunga neeyure ezilishumi nambini. Hlanganisa kakuhle inyama kwaye uyivumele imarineyidi enye iiyure ezilishumi nambini. Emva kokuba uyityumile inyama iiyure ezingamashumi amane, zixhome ngqo kwindawo engena umoya okanye phambi kwefeni.

Makube khona isivumelwano sengqesho esibhaliweyo ikhontrakthi ebhaliweyo echaza imiqathanga yemisebenzi kanye nemali abasebenzi abazoyirhola ekupheleni kwenyanga okanye ekupheleni kweveki. Iiyure zokusebenza, abasebenzi basefama akufuneki basebenze ngaphezulu kweeyure ezingama-forty-five ngeveki.

Ndingasebenzisa imihlakulo, amagaba, ireyikhi, ikiliva zokulungisa nokutyala umhlaba. I-tractor kanye nayo ibalulekile kwingadi.

Ngengqolowa kuye kwenziwe isonka, iroli, ii-crackers, iibhisikitsi, ii-pancakes, ipasta, ipestri, ipitsa kunye nekeyiki.

Isigqibo sawo lamafama aseMampondweni entsangu asilunganga ngoba kukhona abangakuzuza kulo mmandla xa ngake bazibandakanye nenkampani kaMedigrow kwaye namathuba emisebenzi angavela ezilalini. Bangaxhamla abantu abangaphangeliyo xa ngake bavumelane neMedigrow.

Ukuze singaboli isivuno sam esikhulu sombona ndingawuvuna egadini ze ndiwufake odlameni. Ze uthi wokoma odlameni ndiwuxhoze, emveni koko ndiwufake emgqomeni bese ndifaka ipilisi letanki ukuze ungaboli.

Iimfama ezincinci zolimo oluphilayo, imicelimingeni ezingathi zihlangabezane nazo zijongane nazo eMzantsi Afrika lulwawulo lwezinambuzane azitshabalalisayo kunye nokutshatyalaliswa kokhula. Yeyona nto iphambili kumfama kumfama ophilayo.

Kubalulekile ukuthi ucinge iindleko zamafutha isithuthi sakho. Amafutha ayabiza kwaye ukubiza kwawo kungayichaphazela ifama yakho. Xa uthe wasebenzisa amafutha alungiselelwe isithuthi sakho siye sithathe ixesha elide ukuze sibe nengxaki ngoba sihamba ngamafutha alungiselalana naso. Kubalulekile kwakhona nokusebenzisa angayonzakalisiyo imvelo ngoba oko kungadala umonakalo kwifama .

Ukuze inyama yakho ingakhawulezi ukubola emarikeni nasemva kwenyanga isevenkileni yithi uyifake esikhenkcezeni, oko kusho ifriji. Ifriji yakho uyibeke ku-four degrees Celsius. Yifake kumaphepha nakwiiplasitiki ezivalekayo, xa kuthe kwenzeka uyiyeke ihlale kwiplasitiki oyithenge nayo. Ipakethe ofake kuyo inyama yakho yithi uyibhale umhla ezobola ngayo inyama yakho.

Ezolimo zingakunceda ukuba uvelise ukutya kwakho ukunciphisa ukuxhomekeka kwiivenkile. Ezolimo zingakunceda ukugcina izinto zendalo njengomhlaba, amanzi kunye nomoya. Ezolimo zingadala imisebenzi kulutsha ingakumbi kwiindawo zasedolophini.

Iigusha zidinga ukutya okwaneleyo ukuze zikhule kwaye zivelise uboya okanye inyama. Iigusha zinokugula ngezigulo ezahlukahlukeneyo kuquka izifo ezasulelayo kunye nezinye izifo ezinobungozi. Ukufuya iigusha kufuna ukukhathalele ngokufanelekileyo kuquka ukubonelela ngendawo yokuhlala efanelekileyo kunye nokukhathalela impilo yazo.

Ukutya okunkonkxiweyo kunokugcina ixesha elide ngaphandle kokuphelelwa lutho okanye ukonakala. Ukutya okunkonkxiweyo kulungele ukusetyenziswa ngokukhawuleza ngaphandle kokufuna ukulungiswa okuninzi. Ukutya okunkonkxiweyo kulula ukukuthutha nokukugcina ngaphandle kokufuna izixhobo ezikhethekileyo.

Uqeqesho kwezolimo lunokukunika ulwazi olubanzi malunga nezolimo kuquka ukulima ukutya, izilwanyane kunye nokusetyenziswa kwethekhnoloji. Uqeqesho lwezolimo linokukunika izakhono zokuzimela uzilimele ukutya kunye nezinye imveliso.

Iinkukhu zinokubeka amaqanda rhoqo kwaye unokuwasebenzisa ekhaya. Xa ufuye iinkukhu ngenxa yenyama unokufumana inyama entsha khacha ekhaya. Iinkukhu zinokukunceda ekulawuleni izinambuzane kunye nezinye izilwanyana ezincinane ezingafunyanwa ekhaya. Ukufuya iinkukhu kungakwenzela nemali kuba kaloku usenokuzithengisa utsho ufumane imali yakho.

Ukugcina inyama isemkhenkceni kunokuyigcina ixesha elide ngaphandle kokuphelelwa okanye ukonakala. Ukugcina inyama isemkhenkceni kunokugcina izakhiwo ezibalulekileyo ezifana nezakhamzimba kuquka iiprotini kunye nama-vitamins.

Ukufaka izivuno kwi-inshorensi kunokukhusela imali yam xa kukho iziganeko ezingalindelekanga kuquka imozulu embi, izifo okanye izinambuzane. Ukufaka izivuno kwi-inshorensi kunokunciphisa umngcipheko wokulahleka kwemveliso kunye nokuphisa ingeniso.

Ukulima kungakunika ukutya okutsha kunye nokunciphisa iindleko zokuthenga ukutya. Ukulima kungakunika ingeniso ngokuthengisa imveliso kwaye unciphise indlela yokuphila.

Ukuthengisa imveliso zezolimo kwamanye amazwe kungafumanisa ingeniso kumashishini ezolimo kweli lizwe. Ukuthengisa imveliso zezolimo kwamanye amazwe kungakhuthaza ukukhula koqoqosho kweli lizwe. Ukuthengisa imveliso zezilimo zezezilimo kwamanye amazwe kungadala amathuba emisebenzi kwishishini lendawo.